Se ke ka ratang go se itse ka dimela tse di fodisang ke gore, a mme dimela tse di siametse mmele wa rona na? E bile, dimela tse a na di ka tswa di dira gore re be le malwetse a mangwe mo mmeleng kgotsa nnyaa? Mme kitso e ka dira gore le nna, fa ke gola, nka ruta ba ba tlang ka mo morago ga ka ka dimela tse, tse ba ka kgonang go di berekisa go fodisa malwetse a itseng, jaaka mokgotlhwane, bolwetse ba meno, jalo le jalo.

Go rua diphologolo, re na le mefuta e mentsi e re ka e ruang ya diphologolo. Re na le mefuta ya dikgomo, dikgomo tse di re thusang ka mašwi le nama. Re na le dikgogo, dikgogo re kry-a mae ko tsona, le tsona re kgona go di rekisa. Re na le mofuta wa dipodi le dinku le tsona.

Dikgwetlho tse badiri ba polase ba kopanang le tsona mo ditirong tsa bone ke go bereka sebaka se se telele o eme, le go bereka mo themperetšheng e fisang thata kgotsa e e tonyang thata. Like ka nako nngwe o kry-a pula ena, mme ba tshwanetse go bereka go le jalo because of mmereko o tshwanetse o tswelele pele. Le go tlhoka dilo tse di siameng tsa go lema ke tsone dikgwetlho tse ba kopanang le tsona mo ditirong.

Dikgwetlho tse dikgolo le ditšhono tse di leng teng mo go tlhagisong ke gore balemi ba ka sitwa go bona tshedimosetso ka ga mekgwa e mengwe ya borai le tshedimosetso ka mmaraka e amanang le go fokotsa mekgwa ya borai le ka indaseteri ya mekgwa e e amanang. Go kena sekolo le go dirisa mananeo a papatso go ka oketsa thuto mo go balemi le kitso ya go berekisa mekgwa ya sejwalejwale ya go lema.

Ee, akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nnang molemo go e leka.

Go jala mofuta o o rileng wa maungo a a jaaka diapole kgotsa dipanana go molemo ebile go thata mo nakong tse dingwe, ka gore diapole ke maungo a eleng gore a tlhoka go ba mo letsatsing a tlhoka letsatsi ebile a tlhoka le go tonya nyana, ke gore o tshwanetse o lebelele gore ga o jala, o jala ka nako e feng, ka setlha se se feng sa ngwaga. And-e dipanana tsona, ga o di jala, tshwanetse o lebelele gore o di jala leng le tsona ka gore tsona di tlhoka letsatsi thata, and-e ebile ditlhokwa gore o di noseditse thata gore di tlo kgona go gola ka pela, di golela ka pela tsona.

Tlhaloso ka merogo e jaaka tamati, gore e jalwa jang le gore e rojwa jang, ke gore ditamati di tlhoka gore o kry-e plek-e e leng goreng e kry-a letsatsi thata, ka gonne e tlhoka letsatsi thata. And-e ebile ga o e jala tamati, o tshwanetse o go epa mokoti o tseneletseng gore o tsentse sata ya tamati ka mo gare, ko tlase, gore e tla kgona go mela pila. And-e tamati oe tshela metsi everyday, 'tsatsi le letsatsi o tshela metsi , wa e nosetsa gore e tlo kgona go gola pila. Ga e thoma e gola, o tlo tlhoka gore o tseye dikota o thekge ditlhare, o thekge ma-blare a yone gore o tla kgona go ntsha pila ditamati tse ntseng pila.

Rooibos e jalwa mo mmung oo metsi, mo e leng gore dipula di ana, peo eo e beiwa ka mola, ebile mmu o phela o le metsi. Peo e gola morago ga dibeke di le pedi, mme di tlhokomelwa go fitlha di itekanela. Rooibos e gola botelele ba go lekana le nngwe le two metre. Matlhare, dikutu di kgiwa ka selemo, mme di robiwa gore di be dikutu tse nnyane, mme morago di beiwa mo letsatsing gore di omelele.

Melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos o ke gore e thusa ka pelo, le gore madi a a pompegang go yeng go pelong a pompege sentle, a sa go bakela bolwetse. Mme gape e thusa le ka go šila teng gore o seke wa bofana mala fa o e nwa.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke maemo a bosa, ditshenekegi le malwetse, le go fetoga ga dimmaraka tse e leng gore di ka dira gore balemirui madi a ba a dirang a fokotsege. Mme dilo tse di ka rarabololwa ka go berekisa mefuta e farologaneng ya go lema le dilo tsa go bolaya malwetse.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke maemo a bosa, malwetse a dijalo, go fetoga ga dimmaraka le go tlhoka metsi a a lekaneng.

Dingwe tsa ditsela tse di šwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka dijeme, matute, maungo.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole, dipanana, dinamune, legapu le me mango. Bontsi ba maungo a a kgona go fetoga moroba ka tsa maemo a bosa, mme mebaraka e ko godimo-dimo ka maungo a.